Huna zwithu zwinzhi zwine zwa wela dzi khaedu nnzhi dzine dza wela zwine zwa ita uri vhathu vha sa ḓi wane vha khoita ndingo u ita ndingo ndi zwandeme nga maanḓa uri u ḓivhe uri wo ima gai kha vhutshilo

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme, ndi vhona zwi zwa ndeme ndi hone vhathu vha tshi ḓo vha tshi ḓo pulana zwavhuḓi nga femeli pulenini zwa vhonala.

Hu tshi sedziwa kha midalo huna zwithu zwinonga a hu tshimbilei dzi ambulence dzine dzavha dzi kho ita uri sevisi isa tovhesa khulwane.

Tshitzhili tsha HIV na AIDS ndi tshitzhili tshine tsha vhulaya nga maanda ndi tshitzhili tshine tsha vhangwa nga zwithu zwinzhi nahone ndi tshitzhili tshisa fholi.

Ndi vhona vho maine vhatshirema vha tshi thusa nga maanda ngouri huna zwithu zwinzhi zwine vho makhulukuku washu vhavha vhatshi zwiita hovha hu si na mishonga ya tshi western hovha hu tshi shumiswa tshirema.

Ndi zwa ndeme badi u ḓiwana u khoita ndingo dza TB vhu nga TB i tshi afecta mafhafhu zwine zwa sia vhutshilo hau vhu kha risk nga maanḓa.

Vhulwadze ha TB vhu fhirela musi muthu arenayo a tshi kho hoṱola a nga ḓivha a kho hoṱolela kha tshanda a so ngo thivha mulomo aya aufara na na na thsi, tshitzhili tshi a vha a kho hotolela khatsho.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhato deliwa mahayani vhunga na vhathu vhane a vha nyagi u tshimbila vha tshibva zwino vho ḓelwa mahayani ahuna uri vha tshimbile huna vhathu vha notonga vhakegulu vhane a vha koni u tshimbila.

Zwibveledzwa zwa hone zwi nga ḓi shuma kana zwa sa shume mara vhunzhi hazwo a zwi shumi nahnoe zwi na masiandoitwa.

Zwikolo zwinga shela mulenzhe badi ngau funza vhana ngaha mutakalo na zwine vha tea u ita uri vhavhe na mutakalo. Ndi zwone zwine zwanga shela mulenzhe.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri zwikolo zwivhe na ngade ṱhukhu zwine zwa gudisa vhana uvha na u lima ngori huna vhana vhane vha zwi kona badi vha zwifuna badi zwa u lima, nahone vhaya kona u ḽa eyo miroho afho tshikoloni.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vhano funana vhaite ngauralo ngori ndi zwithu zwa vhathu vhavhili vhane vhato tea uto zwi pulana.

Ndi vhona zwina vhungoho vhuhulwane nga maanda ngori huna vhathu vhane vhavha na mashudu mavhi vhane a vha na na laki na luthihi zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa u tanzwiwa.

Ṋne ndi vhona zwi zwandeme nga maanda uri vhathu vha ite nthu, zwezwo zwine vhado vha vha kho ita zwone musi nyimele yo ralo uri vha kone u vhesa na mutakalo munzhi.

Ya, nṋe ndi vhona ndingo ndi dza ndeme kha muṅwe na muṅwe zwi si na ndavha uri ndi munna kana ndi musadzi muthu muṅwe na muṅwe u tea u ya a yo ita ndingo uri a ḓivhe zwori tshiimo tshawe tshi hani.

Mbekanyamishumo hedzinoni dzi thusa vhathu uri vhakone uya dzikiḽiniki vhatshi dzhia mishonga vhatshiwana na dzilafho ngori ndi vhulwadze vhune avhu fholi.

A ikho tsiredza khori vhathu vhasongo lwala malwedze manzhi manzhi na u tsireledza kha dzi teenage pregnancy ya dovha ya tsireledza nakha manwe malwadze.

Mushonga une vha u shumisa upfi muridili, ndi wone une wa shumiswa musi nwana atshikho telwa tshiunza ndi zwine zwa ita uri nwana asongo tshuluwa.

Ṋne ndi vhona zwo tea ngori i vhafha fhethu ho dzula ya dovha hafhu ya dovha ya vhafha na zwiḽiwa misi ya tshiwo hetsho tshoiteaho.

Huna mishonga ine muthu anga nwa azwi thivhela zwi sathu itea unwa heinoni mishonga yahone.

Ndi zwa ndeme badi ndi zwa ndeme lunwe uri vhayo wana dzilafho ḽa so vhoṱhe vhaṱuwe vhoṱhe uri vhawane dzilafho vhakone u thusalea vhatikane vha vhoṱhe.

Vhadede vha vha vhabebi navho vhatea u dzula na vhana fhasi vhavha gudisa nga zwa mutakalo na zwoṱhe zwine zwavha na vhana vhatea uzwi ḓivha.

Ndi zwa uri iya fhirela nga malofha na zwithu zwinzhi zwine ya vhori ai fholi naluthihi ndi dwadze ḽa vhutshilo hau hoṱhe.

Thuso ya masheleni na magavhelo zwina zwina mushumo muhulu vhunga vhanwe vhatshi tea udi rengela mishonga uno tonga albinism albino vhakono ḓi rengela mishonga.

Vha tea u vha, vha tea u ya vha vhona manese vha vha na manese vhane vha ḓo vha thusa ngazwo zwezwo zwino zwa elana na mutakalo.

Manese vha tea u vha fha maphamphasi a vhana hanefho vhatshe sibadela na uvha vhudza zwa uri nwana ufariswa hani a tshe muṱuku.

Ndi vhona zwisongo tea na luthihi vhunga navho vha vhathu. Zwivha zwi si zwa vhuḓi naluthihi zwine vha tea u ṱangana nazwo khavha jiiwe sa muthu munwe na munwe.

Ya ndi vhona vha tholi vha kho zwikona u ṱhogomela mutakalo wa vhatholiwa wavho ngaori ndi vhanzhi vhatholi vhane vha tevhelana na mutakalo wa vhatholiwa wavho.

Ndi mafhungo a u sa kwame malofha a munwe wa kwama nga magilafu o tsire kana o tsireledzeaho.

Ndi masiandoitwa manzhi zwitshi katela zwithu zwino tonga lufu. Muthu wa hone wa ḓipfisa lufu no lwala lwo onda.

Vhathu vha mahayani vhutendi havho vhoḓi sendeka nga nḓila ine zwithu zwa shuma ngayo. Ndi vhathu vhanzhi vhane vha mahayani vha zwithu ara zwa vha shumela ndi hone vha tshi kholwa.

Ya zwina vhungoho vhuhulwane, zwia zwia zwiavha tsumba dwadze hezwi noni vhunga utshi khopfa u vhavha u si na ndavha na zwiḽiwa.

Ya ndi tshi lavhelesa vhakho zwikona u gudisa vhana nga hazwo vhakho zwikona nga maanḓa na vhadededzi vhakho shuma mushumo wavho.

Ndi zwa ndeme badi nga maanḓa kha mutakalo wau uri u dzhie tsheo yo raliho. Zwivha zwi zwa ndeme nga maanḓa muthu utea uḓi tsireledza kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itea.

Ndi mbudziso dzine wa tea udzi vhudzisa nori naa zwithu zwa so uto tea uzwi itisa hani nahone u ḓo zwikona na u tshi kho zwi ita ngoralo.

Huna mishonga minzhi ya tshirema ine vha ishumisa sa mugwit, i sa muthu o rovheaho milenzhe iya kona u fhodza.

Wa sa shumiswa zwivhaswa nga nḓila yone huna nḓila yori huswe hafho fhethu hune wakho shumiswa wa kho dzula hone uya kona ufhisa.

Vhathu vhakho balelwa u ṱanganedza ngauri vhaya zwiḓivha zwori zwiya konda uri hovhu vhulwadze vhufhole avhu fholi zwino vhanwe vha vhaya teledza utshila naho.

Ndi zwithu zwinzhi zwine wanga ṱhogomela muvhili uri usa farwe nga tshitzhili hetshi nduto tevhedza maga ovhewaho uri tshitzhili tshisa u kavhe.

Ee, ndi vhona zwo tea nga maanḓa uri vha vhudziwe vhunga hu vhone vhane vhado imela tshiṱori kha tshinwe na tshinwe zwino tonga zwiḽiwa maphamphasi na mini.

Ee, ndono ṱangana nazwo. Ndono ḓi wana ndi na fhethu ho waho nga miḓalo, maḓi avha o ḓalesa, zwithu zwino tonga zwifuwo zwia balelwa u pfuka, huvha husi tshena miroho yo kumbiwa.

Huna mafhungo manzhi asi a vhukuma ana leleḓa zwitshi katela mafhungo anea a uri vhanna avha tei uya ndi mafhungo a si one.

Ndi masiandoitwa manzhi nga maanḓa ane anga bvelela kha mulwadze, mulwadze anga ḓi lovha a nḓilani ya uya hanengei sibadela.

Ndi vhona zwi songo tea vhunga dzilafho ḽi mahala a zwingo tea vhathu uri vha shumise tshelede ine vha tea uri vha kone u ḓitika vhone vhaṋe.

Muvhuso u nga thola zwithu zwo no tonga ambulance dzo ḓala u shandukisa tshiimo tshetsho ndi dzi ambulance uri vhathu vhakone u hwaliwa zwavhuḓi.

Mishonga ya mazwifhi iya vha na na masiandoitwa asi one ngori unga ḓi nwa wapfa u vhavha nahone kana wa ḓi nwa wa ḓi lovha.

ndi vhona vhathu vha tshinani vhasa vhoni ndeme ya uya vhuongeloni u ṱola mitakalo ngori vhathu vha vhanna ndi vhathu vhane vhaya ofha zwa uita muta .

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhunga mutakalo uwa ndeme badi kha muthu muṅwe na muṅwe zwi sina ndavha zwori ndi muthu wa munna ndi muthu wa musadzi mutakalo ndiwa ndeme.

Ndiya uri vhanna avha tei uya zwitshi ḓa kha mafhungo anea hu tea uya vhasadzi zwine zwavha mafhungo ama zwifhi asi one na luthihi.

Ee u nga vha eletshedza nga zwithu zwinzhi ndi zwithu zwinzhi zwine wanga sedza khazwo wavha eletshedza khazwo ndeme yazwo zwa mutakalo.

Ya zwiḽiwa zwa pfushi ndi zwa ndeme nga maanḓa zwi ita uri vhana vha aluwe zwavhuḓi. Zwiḽiwa zwisina pfushi zwi vhanga malwadze sa kwashikoro.

Ndi maitele manzhi ane vhathu a sivhe one ane vhathu vha tevhedze zwine zwasia uri vhathu miṱani huvhe na na dzinndwa.

Zwina mafhungo zwina zwina vhundeme vhuhulwanesa nga maanḓa, ngori muthu uyavha a kho ḓi tsireledza kha zwithu zwinzhi zwinzhi.

Huna zwivhangi zwinzhi zwa mililo mihulu zwino tonga piṱirolo, piṱirolo iya vhanga mulilo muhulu.

Ya ndizwa ndeme nga maanḓa ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhaṅwe vha vhupo vha ṱoḓe thuso. Ndi zwa ndeme u ṱoḓa thuso.

Vhanna vhaṱuku unga vha fha tsivhudzo yori vha ḓiṱhogomele unga shango ḽi singo tsha lala nga maanḓa kha tshitzhili.

Nṋe ndi vhona TB hu vhulwadze ngori iya kona u fhola.

Tsumba dzwadze dza hone dzi katela u hoṱola u tshuluwa.

Zwivha zwikhobva kha uri eyo tsheo ya wa mufumakedzi na ikho pfesesea na ara ishi pfesesea uḓo kona umu pfesesa.

Ya, ndi vhona vhathu vhane vha vha na hovhunoni vhulwadze ha cancer vhatshi wana thikhedzo yo teaho ngori vhaya kona u wana mishonga, zwithu zwo fhambananaho na treatment.

Huna zwithu zwinzhi zwine wanga mu ṱhogomela ngazwo like umu phushela wheelchair. Ndi zwithu zwinzhi zwine wa ngaya uyo umu rengela zwithu.

Thikhedzo ine vha nga i wana kha, thikhedzo ine vha nga i wana ndi thikhedzo ine vha nga vha fha yone ya tshifhinga.

Ee, ro no vhuya ra thusa nga maanḓa ri tshi khou ṱavha mutshaina na spinach. Ro guda uri muroho ṱavhiswa hani nahone nga tshifhinga tshifhio.

Maitele ane a nga itiwa ndi u sabimitha dzi fomo online.

U tholiwa ha vha vha manese manzhi zwi nga fhungudza muhwalo wa vha wa vhalwadze vhanzhi ngori u wana dzi kiḽiniki hu na manese maṱuku ho ḓala vhalwadze.

Ee nṋe ndi vhona u nga masheleni o eḓana vhu nga vha tshi tea u badela vhathu vhane vha vha vha khou vha shuma na vhathu vhane vha vha vha khou vha ruma zwifhinga zwinzhi. Zwino masheleni ane vha khou a wana ndi vhona o eḓana.

Mulwadze a nga ḓi lovha kha process yeyo ngori ambuḽentse i ḓo vha i sa koni u swika hune ya khou tea u swika hone zwine zwa sia mulwadze a kha risk, u nga ri sia shangoni.

Kha vhuṅwe vhupo ha mahayani dzi vha dzo eḓana ngeno kha vhuṅwe vhupo ha mahayani dzi tshi vha dzi songo eḓana. Zwi vha zwi khou tou bva na kha uri ndi vhupo vhufhio, huṅwe dzi vha dzo eḓana huṅwe dzi songo eḓana.

Hu na zwishumiswa zwine ra nga ita zwone sa online, dzi nomboro dza WhatsApp uri ri kone u swikelela hafhanoni hune vhaholefhali vha khou ṱoḓa hone thuso.

Ndi uri muvhuso u itele bada vhathu uri na dziṅwe dzi transport dzo no tou nga ambulance dzi kone u swikelela hafhanoni hune mulwadze a vha hone.

Ee, nṋe ndi vhona u nga vha na zwishumiswa zwine vha nga zwi ṱoḓa u thusa vhathu vhane vha vha kha zwiimo zwa shishi ngori vha vha vho zwi gudela no zwi gudela.

Ee, lwa tshifhinga tshilapfhu hu vha ho ḓala nahone manese a vha a maṱuku zwine zwa ita zwo ri vha vhe na mushumo munzhi ngori vhathu vhanzhi vha vha vha vha vha vha vha vhanzhi ngeno manese a maṱuku zwine zwa ita zwo ri hu vhe na mutevhe mulapfhu.

Ndi zwiḽiwa zwo no tou nga khavhishi, zwiamba, dzikhovhe. Ndi zwone zwithu zwine ra ḓivha zwo ri zwi na mutakalo.

Ho vha na ṱhuṱhuwedzo nzhi nga maanḓa, ho vha hu na vhathu vhane vha khou tshimbila vha tshi vhudzisa zwo vhathu vho no haeiliwa na, nahone kha vha ṱuwe vha yo haeliwa vha tshi ri vhudza na vhundeme ha uya u haeliwa.

Ndi zwithu zwinzhi zwi no ita uri zwi shume nga maanḓa ngori zwi vha zwi vha zwi vha zwi vha zwi na maanḓa ndi zwone zwine zwa ita uri zwi shumese nahone zwi a zwi a zwi a zwi a zwi a dzula.

Zwo vha zwi tshi katela u ambara ma work suite na bu, na zwithu zwo no tou nga u cleaner zwanḓa, u ṱamba zwanḓa.

Ndi vhona u nga vhathu a vha a khou tevhedzela maga one a mutakalo ndi ngazwo dzi kiliniki dzi tshi ḓala nga vhalwadze ngori a hu khou tevhedzeliwa maga.

U neta ha vhashumi zwi na masiandoitwa manzhi ngori ha vhuya ha thoma u neta muvhili zwi sala vha si tsha shumisa zwone zwine vha nga sokou vha fha mishonga just uri vha khou fha mishonga ngori vha vha vho neta, mivhili yavho i vha yo neta.

Bada dzi si dzavhuḓi ndi dzone dzine dzi nga fhungudza thuso ya shishi vhu nga dzi dzi dzi dzi dzi goloi dzi sa ḓo kona u swika hafhanoni hune ha vha na tshiwo hone.

Ndo no vhona tsumbo nzhi nga maanḓa dzine dza khou thusa kha vhuholefhali, hu na vhathu vhane vha iselwa vhaholefhali zwiḽiwa, vha ya vha vha ṱanzwa ngoralo.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhana vha kone u ṱanganedza nahone vha aluwe nazwo uri vhaholefhali a si u tou anga, hu vha hu si u tou ṋanga.

Zwikolo zwo zwo vhidza manese u kona uri vha kone u thusa havhanoni vhagudi vhane vha khou wanala vha na tsumba dza dwadze.

Vhaswa ndi vhathu vhane vha funa nga maanḓa zwithu zwo no tou nga inthanethe, dzi WhatsApp, Facebook. Zwino uri vha kone u wana mulaedza ndi u tou ndi u tou phaḓaladza mafhungo kha zwezwo zwidavhidzani zwa lushaka.

Mafhungo a si one nga tsumbadwadze o itela uri vhathu vha pfhe vha na nyofho. Vho dzheniwa nga nyofho vha sa tsha ḓivha na zwa uri vha ite mini vha litshe mini ngori vho vha vho vhudzwa mafhungo a si one.

Tshitshavha tsha hashu ndi vhathu vhane vha vha khou ambara mimasiki, vha khou ṱamba zwanḓa, vha khou khipha na na na na na tshikhala from muṅwe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwe vha vha kho ita zwone.

Zwi ita zwo ri ambuḽentse i sa kone u swika hafhanoni hune ya khou nyangea hone.

U shaya ha vhashumi zwi ita zwo ri hu sa vhe na na na na na na na tshumelo ngori vhashumi vha ḓo vha vha vhaṱuku ngeno vhalwadze vha vhanzhi.

Ndi kudzulele, vha nga u thusa ngori u dzulela hani u tshi khou lwala so, vha vha vha khou thusa uri na hone u femise hani.

Zwi ṱuṱuwedza uri mutakalo ndi wa ndeme na vhana vha vhanna ndi hone vha tshi ḓo kona u ya. Ndi zwa ndeme nga maanḓa u fumba, zwi vha zwi na mutakalo munzhi sa.

Muthu a nga guda nga zwithu zwinzhi zwine a nga kona u thivhela malwadze uri a kone u vha na mutakalo. Hu na zwithu zwinzhi zwine muthu a nga kona u zwi guda uri a kone u vha na mutakalo.

Ndi vhathu vhane vha nga ṱanzwa vhaholefhali vha vha thusa ngo vha rengela zwiḽiwa na zwithu zwo fhambanaho. No vha vhudza uri vha ṅwa hani dziphilisi dzavho, ndi zwone zwine zwa nga thusa.

Ee ndi vhona u nga zwi vha zwo thoma zwa ṱoliwa nga madokotela, zwi vha zwi na pfhushi yo eḓanaho muvhilini wa muthu.

Zwi ya nga uri mivhili ya vhathu i vha i sa fani, vhaṅwe vha vha vha vha, mivhili yavho i u fhira ya vhaṅwe zwine zwa ṱavhanya u sumbedzisa nahone dzi vha dzo fhambana na tsumbadwadze dza hone.

Fhethu zwo vha zwavhuḓi ndo thuswa nga nḓila ye nda vha ndi khou lavhelela. Ho vha na thuso yavhuḓi nga maanḓa.

Zwithu zwi no tou nga mafola ndi zwone zwine zwa ita uri vhanna zwi vha thivhele u khou ḓidzhenisa kha hezwo zwithu nahone vhanna ndi vhathu vha nyofho zwi tshi ḓa kha zwa mutakalo.

U itela uri vha kone u wana location ya hune muthu hoyunoni a vha hone hanefho hune muthu a vha hone vha ya kona u mu wana nga GPS.

Hu na mafulo manzhi zwi itaho, zwo no tou nga dzi radio, ndi zwone zwithu zwine zwa vha zwi khou pfha uri i khou vhulaya, ndi zwone zwine zwa ri kunga vhukuma nga uri na riṋe ri nyagi u vhulawa ngayo.

Ndi mafhungo a u tou ita dzi bada uri dzi goloi dzi kone u pfhukha zwavhuḓi, hafhanoni hune ha ḓo vha hu na mafhungo a shishi nahone hu ḓe dzi ambuḽentse dzine dza vha dzi dzavhuḓi.

Zwi ita zwo ri arali vha si na masheleni vha sa kone u wana thuso, zwi vha zwi khou vha tsi tsikeledza khou u bvelaphanḓa ngori arali vha si na tshelede vha nga si kone u wana zwine vha kho nyaga.

Ndi tea u sedzesa kha zwithu zwo no tou nga zwikambi na zwidzidzivhadzi. Zwikambi na zwidzidzivhadzi ndi zwone zwine vhathu vha vhanna vha khou ḓi dzhenisela khazwo.

Ndi u tou tshimbila u khou tsivhudza vhana nga ha mutakalo uri vha tea u dzhiela mutakalo wavho nṱha, ndi hone zwine nda vhona u nga zwi nga thusa nga maanḓa.

Saintsi na thekhinolodzhi zwa kona uri u kone u wanala mishonga ya hone ine ya thivhela hezwi zwithu zwa zwitzhili tsha tsha COVID-19 ngo u ṱavhanya.

Ndi ndi uri muvhuso kha u thole manese manzhi uri vhathu vha kone u thusalea hu na tshifhinga.

Hai, vhathu vha re na vhuholefhali a vha na thikhedzo yo linganelaho ngori ndi vhathu vhane a vha dzhielwi nṱha nga maanḓa muvhuso a u vha dzhieli nṱha.

Zwi ita uri huvhe na u ṱhogomela nga u ṱavhanya ngori vha ḓo vha vha vha khou shuma nga tshifhinga, zwi khou amba zwori vha tea u thusa hanevho vhane vha khou thusa u pfhukhela phanḓa vha ya kha vhaṅwe, zwine zwa sia hu sina ṱhogomelo ngori vha ḓovha vha kho ita zwithu nga u ṱavhanya nga tshifhinga ende vha fhasi ha mutsiko.

Ndi vhona u nga zwi vha zwo leluwa nga maanḓa vhu nga nga hafha noni vhuponi hashu kiḽiniki dzo ḓala vhukuma, ende u ḓala ha kiḽiniki zwi amba zwo ri na dzilafho ḽi vha ḽo ḓala. Zwine zwa vha uri zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha re na tshitzhili hetshi noni vha kone u wana dzilafho nga u ya kha kiḽiniki dzo fhambananaho.

Arali hu na tshelede ndi khwine u tshi to ya khemisini wa swika wa renga dzi pain khiḽa dzau, wa renga yeneyo mishonga ine yo ḓowelea ngori na dzi khemisini mishonga a itu ḓura, zwi tshi tou nga dzi pain khiḽa na nṋe vhunzhi hazwo ndi renga dzi pain khiḽa haningei khemisini u nga ri ndi twendi rannda zwino ndi zwithu zwine a zwi tu ḓura u fhira mutakalo wawe, ndi khwine uya haningei khemisini wa swika wa renga philisi dzedzo.

Vhathu vha ḓo lwala nga vhunzhi, vhathu vha ḓo lwala nga vhunzhi, vhathu vha ḓo lovha nga vhunzhi ngori vha ḓovha vha si tsha kona u wana dzilafho, huna vhathu vhane a vha koni u tshimbila vhane vha to ya vha tshi phakheliwa dziphilisi zwino vha tshi vho pfuluswa vha tshi vho ya kha maṅwe mashango uyo phakha philisi. Zwikho amba zwa uri navho vha tea u vha vha hone nga ḓuvha ḽo thoma zwine zwa sia vhathu vha tshi ḓo pfha vhuṱungu arali vha si na dzi tshelede dzo u ṋamela vhunga vhunzhi hashu kha kiḽiniki dza mahayani ri tshi tou tshimbila nga milenzhe.

Arali zwithu zwa so zwa nga itea zwi amba zwori dzi mpfu dzi ḓo gonya, vhathu vha ḓo lwala nga vhunzhi ngori vha ḓovha vha si tsha kona u wana dzilafho vhunga kiḽiniki dza vhupo ha mahayani dzo vala, zwi amba zwori zwi ḓo ḓura nga maanḓa zwithu na khemisini vhunga vha tshi ḓo ḓivha zwa uri a huna vhathu vhane vha ḓovha vha khou wana hone thuso, u ḓurisa u tshi funa kana u sa funi u ḓo renga.

I tea u thoma nga u tshimbila nga miḓi nga miḓi i tshi phakhela zwithu zwa u ḓitsireledza khathihi no u ṱalutshedza vhathu nga malwadze a ngaho HIV and AIDS, STI ane a malwadze a ḓisiwa nga zwavhudzekani ngori ri kho ḓi vhona uri vhaswa vhanzhi vha khou ḓidzhenisa khao zwine zwa sia vhaṅwe vha khou ri sia fhano shangoni nga u shaya yone nḓivho.

U tea u vha no sedza zwithu zwo no tou nga malwadze a ngaho HIV na AIDS, malwadze manzhi ono ḓiswa nga zwithu zwo no tou nga zwavhudzekani uri vha kone u ṱalutshedza vhathu uri vhathu vha nga ḓi thogomelisahani, vha nga ḓi tsireledzisa hani arali zwithu zwa zwithu zwa nga itea, ngauri vhanzhi vha khou lovha nga u shaya nḓivho uri zwithu zwa hone zwi tou itisiwa hani.

U dzula u na mutakalo wavhuḓi vhuponi ha mahayani ndi uri u tea u ṱamba zwanḓa u sa thu ḽa, u tshi bva bungani wa ṱamba zwanḓa, nahone u tea u vha na u ṱhogomela muvhili wau zwi tshi katela u ṱamba wa nakelela, u tea u dovha hafhu wa ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi, mitshelo i re na pfhushi wa dovha wa tambela kule na zwithu zwi nonga zwa vhudzekani vhu songo tsireledzeaho.

Hu a ḓi tovha na malwadze ane arali ha fhedzesa tshifhinga tshilapfhu hu muvhilini wa muthu zwi a konḓa nga maanḓa uri hoyu muthu a dovhe a wane treatment a wane dzilafho ngori hu ḓovha hu no to dzhenelela na marambo, hu ḓovha ho no tou vha na mannḓa manzhi he ndaa.

Ndi nga katela uri hu khou tea u tholiwa maṅwe madokotela manzhi, hu tea u katela hu tea u tholiwa manwe madokotela manzhi, hu kho tea u rengiwa zwishumiswa zwine zwaḓo shumesa ngori ri tshi sedza vhuongeloni vhunzhi hu khou shotha madokotela a huna madokotela manzhi, zwine zwa sia vhalwadze vha tshi khou lovha zwanḓani zwashu.

Hu kho tea u vha na u kiḽiniwa u kiḽina, na henetsho tshigwada tshi tea u enda tshi khou pfhumbudzwa vhathu hanefha nthuni hanefha tshitshavhani, tshi tea u pfhumbudziwa tsha pfhumbudza vhathu hanefha tshitshavhani uri vha nga itisa hani zwikene na zwikene vha nga thivhelisa hani izwi na izwi zwi tshi ḓa kha malwadze uri navho vha kone u ḓi thivhelwa kha malwadze ngori vhathu vhanzhi vha khou lwalesa nga u shaya nḓivho.